Go tshameka metshameko ya seileketeroniki go ka itumedisa go oketsa bokgoni jwa go akanya ka bonako le go thusa go ikhutsa.

Ee, metshameko mo megaleng e fokoditse go tshameka ka namana ka gore bana ba mo dilong tsa digital-e mme seo se fokotsa tirisanommogo ya sebele.

Leka Call of Duty mobile kgotsa mobile ke metshameko ya kgaisano e tseneletseng e na leng botoka go game play, ditlhopha le diphephetso.

Didiriswa tsa seileteroniki e di dira gore metshameko e tshamekiwe ka potlako e le mo mafelong otlhe le gore batshameki ba kgone go le ba bangwe ba bokgaladi, di okeditse borai le diphetolo ya metshameko.

Ke rata gore metshameko ya seileketeroniki e itumedisa, e agisanya le gore e ka tshamekwa nako le nako, ke rata ka gonne e dira gore ke ikotlolole gape ke kgone go gaisa ba bangwe.

Go tlhokega data kgotsa internet e lebelo, sediriswa se se .

E ka ama nako ya gago ya boroko le dithuto le botsogo kakaretso, motshameko wa mmamoratwa e ka nna Free Fire.

Metshameko ya mo internet-eng e tlhoka data gore e kgone go tshamekiswa ka nako ya nnete le go kgona go kopanela le badirisiwa ba bangwe, fa o batla go tshameka o tlhoka se sebediswa se se kgonang go ikopanya le inthanete le data.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

Dikotsi di akaretsa go tlwaelesega ga a go tshameka thata, go utswa madi le dikotsi tsa tshireletso ya data, go bolokega o tshwanetse go laola nako ya gago.

Batho ba palelwa ke data le didiriswa, metshameko e bonolo ke ya data e nnye le ya mobile.

Nka bopa motshameko wa thuto o kgatlhisang, go tlhokega gore metshameko e ne e le bonolo go e dirisa le go nna le data e e tlase.

Go tshameka metshameko ya ke nako e telele go baka kgatelelo, mathata a matlho le maikutlo .